Ke tlo mo hlalosetsa ka ditjheho tsa instant payment hore makgolo a mararo, ka mora moo ke mo hlalosetse hore tjhelete e ke e tshwereng ke yona ena e ke tlo mo romellang yona mme ha ke na tjhelete ya ho lefa instant payment ha kena makgolo a mararo. Seo ke tlo se etsang ke hore ke nke makgolo a mararo, diketeng tsena tse tharo, ke kgone ho mo send-ela yona tjhelete ena ya hae, ka ho ba o e batla ka potlako le ka ho panya ha leihlo, ke tlo etsa hore ke mo romelle yona eo ke nang le yona, se ke tla mo romella makgolo ao a mararo ha nako e ntse e tsamaya hobane ha ke na yona hona jwale.

Tseo motho a ka se etsa ho hodisa tjhelete ya hae, o ka beha tjhelete bankeng kapa o ka ipulela kgwebo ya ho kadimisana ka tjhelete. Mme kadimisaneng hoo wa hao ka tjhelete, tjhelete e ngwe le e ngwe e ba e kadimang interest e be forty percent. Kapa o ka invest-a ho Luno hona le app e bitswang Luno, o invest-e ho bo Bitcoin, , XRP, kapa o reke di-shares ho easy equity.

Ho bua fela nnete, taba ena ha ya ntula hantle hohang, kenyelletswa dithusong tse tshwanang le tse. Empa re tla etsa jwang ho ba o so ithola le wena o le ka hare, empa o se na tsebo e felletseng. Taba tse tshwanang le tsena di batla hore o jwetswe kapa o fumane tsebo ya hore dintho di tsamaya jwang, empa ka mokgwa o di tsamayang ka teng, ho bua fela nnete ene e sa ntula hantle ho ba ne ke sa tsebe hore ho etsahala eng, ke iphumane ke le ka hara lefifi ke qakehile.

E ka ba ke tlo etsa jwang? Modimo, ke nahana hore ke behe meja fatshe mona mosebetsing. Ke kgone ho tswa dikolotong ka tjhelete ena ya ka ya provident fund le UIF, nka kgona hore ke patale dikoloto tsena tsa ka kaofela, mme lebitso la ka le hlatswehe hore ke thole chance ya hore ke kadime, empa ha ke sa ipatla ka hara dikoloto. Ho na jwale, ke nahana hore ke behe meja fatshe mosebetsing tla batla mosebetsi ha mmamoraho, hape se ke kwetse dikoloto ho ba lebitso laka se le tshilafetse.

Ho bua nnete le nna ke tsebisitswe ke yena mohiri wa ka, ka di-company tseo tsa thuso ya bongaka. Ba ntjwetsitse hore hona le company ya bongaka e thusang haholo, empa ha ke batla ho kenela, ke tla e kenela ka kgetho ya ka. Ka nnete ka e kenela ka kgetho ya ka, hobane company tse jwalo di ya hlokeha le ka nnete hore o kgone ho tseba hore boemo ba bophelo ba hao bo eme jwang? Hore le ha o ka etsahala hore o hlahelwa ke mathata, o tsebe hore o na le yona medical aid yao cover.

Ke kopa ho hlalosetsa ntate wa ka, lebaka baka la hore o bone, negative balance mo account-ong ya hao ke hore banka ya o charge-a immediately ha o qeta ho bula account ya banka. Ke ka hoo ho se nang tjhelete account-ong ya hao, le ha o qeta ho e kenya tjhelete eo banka e se e nkile ipatetse ka yona. Ke tjhelete e bitswang monthly fee, tjhelete e lo horeng banka e ya ipatala e ya e tshwara, tshepa hore ya utlwahala ntate wa ka.